Izingxoxo zamalobolo zibalulekile ngoba ihlanganisa imndeni ukuzohlangana baxoxisane, baphume nesinqumo esisodwa. Ilobolo libaluleke ngoba usuke ubonga umndeni ayi ukuthi usuke uthenga, usuke ubonga umndeni kamakoti ngokukuzalela umakoti omuhle, ngokumkhulisa ngendlela enenhlonipho eyenze wena ugcine usuchazeleka usunquma ukumthatha njengomakoti. Futhi kuhlanganisa imndeni emibili ukuthi igcine usuwumndeni owodwa.

Izindlela engingazithatha ezingasiza abalimi abathintekile kanye nomphakathi ukuthi kuphinde kube nala ekuzotshalwa khona ezinye izitshalo, mase kuthi indlela ende esikhathi eside ukuthi abalimi bakwazi noma laba abalahlekelwe imfuyo bakwazi ukuqongelela imali, baphinde bathi njenge enye imfuyo. Mase siba nendlela elungile ezokwazi ukuthi makwenzeka futhi kuba nesimo esikanje, singasinqanda kanjani ukuthi singalahlekelwa imfuyo nezitshalo.

Bahlangana ehholo lomphakathi kube khona abantu abazawenza amasiko ahlukahlukene, kube khona bazolingisa amaPedi, abeZulu, amaXhosa sifundisane nokudla okwenziwa nokudliwa iyinhlobonhlobo zabantu abahlukile. Kujatshulwe kudlale izingoma ezahlukahlukene ezifaka yonke amalungu omphakathi, ukuze sifunde kangcono ngeminye ngamanye amazwi noma ngamanye amasiko.

Ngingafaka umhlophe, umhlophe ubalulekile kakhulu ngoba uchazwa ukukhanya nokusuka nobumsulwa bokusuka enganeni umsulwa waphinde waya kwesinye isgaba, ngingafaka umbala obovu, ngingafaka umbala ohlaza, Ngingasebenzisa futhi nendwangu yesintu sesiZulu ngifake ngisebenzise neskhumba sezilwane okutshengisa imvelo yokujabulela imvelo yethu, nokujabulela usiko lwethu.

Akukho kuhle ukuhlala nomuntu ongashadile naye ngoba lokho kungagcine sewungasatholi ithuba lokushada, ngoba lo muntu osuke uhleli naye ugcine esekuthathisa okomfazi noma okomkhwenyana wakhe, agcine engasasiboni isdingo sokuthi akushade noma ashade nawe. Futhi ululaza umndeni wakini ngoba utshengisa ukuthi awuwuhloniphi.

Amadlozi adlala indima enhle kakhulu ngoba akuxhumanisa nabantu abangasekho bayakugada bengale kwizwe leli esingalazi abasuke bekhona, bahlonishwa ngokuthi bashiselwa impepho makunomcimbi futhi akumele kube khona umsindo. Kanjalo futhi akumele kudlalwe ingoma noma irediyo ngoba kumele kuthotshwe, kujabule, kuphuzwe notshwala besiZulu.

Ukuthatha uhlelo lokufunda ulimu lokukhuluma ngezandla, lokhu kwaba imphumela ngendlela engangifisa ngakhona ngoba sengiyakwazi ukuxhumana, ngikhulume nabantu abangakwazi ukukhuluma abasebenzisa izandla. Ngakuyela eskoleni, ngangenzela ukuthi makuthi ngihlangana nomuntu ongakwazi ukukhuluma osenkingeni ngikwazi ukumuzwa, futhi ngikwazi nami ukumphendula ngendlela ngoba ulimu lwezandla, lokukhuluma ngezwandla aluthatheki ngendlela ebalulekile. Manje abantu abakhuluma ngezandla bagcina sebezibona ingathi bona ababalulekile.

Angiboni ukuthi abazali kumele badlale indima okukhetheleleni izingane zabo abalingani noma abantu abazoshada nabo, ngoba singabantu asifani umzali angamuthandi lo makoti noma umkhwenyana, amthandele ingane yakhe kodwa utholukuthi ingane ayimthandi lowo muntu ngoba bathanda izinto ezingafani. Kanti umuntu mayezikhethela yena uzokwazi ukuhlala phansi naloyo, bakhulume babone ukuthi kukhona yini abakuthandayo noma bayazwana yini ngokomoya nangakwegazi.

Igqugquzela kahle kakhulu ngoba mabehlangene abantu abangamaZulu bayajabula, bayancomana ukuthi bagqoke imfaniswano ehambisana nesiko lwabo, futhi ibenza bazibone nabo ukuthi babalulekile ezweni lakithi.

Anginayo inkinga yokudluliselwa imfashini ilunga lomndeni noma umngani, ngoba kusuke kutshengisa ukuthi umngani lento ubeyithanda noma ilunga lomndeni ubeyithanda manje akafuni ukuthi agcine eseyilahla, kungcono ayinike mina mangiyithanda makuwukuthi angiyithandi nami ngiyidlulisele komunye umuntu. Akusho ukuthi usuke engibona ngihlupheka usuke eyithanda wase wakhetha ukuthi anike omunye umuntu oseduze nayo amthandayo abonayo ukuthi angayijabulela.